Amava am njengomfana obhinqileyo ekufumaneni inkxasomali kumasebe karhulumente namasebe abucala, angandinceda kakhulu ekubeni ndikhulise ishishini lam.

Le ndlela isetyenziswa ziifama ezinkulu yoomatshini ukuqikelela isivuno iye khawuleza futhi iqokelela isivuno esininzi ngokwexesha elincinci kunendlela yakudala yabantu abanintsi.

Njengomfana ovelisa ubisi, ndingalugcina ubisi ngokuba ndilibeke endaweni enomthunzi, endaweni epholileyo engazufunyanwa lilanga, endaweni engenabushushu. Yenzele ibisi lizogcineka lilungile, lingaboli luze lityeke xa selufuneka.

Njengomfama oqalayo, izixhobo endingazidinga zokuba ndiqalise ukuba ngumfama ingaba yimihlakulo yokuhlakula egadini nemibhobho yokutsala amanzi.

Ukubaluleka koba ungapakishi isivuno esibolileyo kwindawo enye nesivuno esingabolanga kubaluleke ngale ndlela yoba isivuno esibolileyo singabolisa ezinye izivuno ezingabolanga, kuphele kubola sonke isivuno sakho.

Ukuba ugcine isivuno somisiwe sepesika xa unesivuno esikhulu sepesika kunceda ngokuba ngexa elilandelayo awuzodinga uba uhambe uyothenga esinye isivuno, uzovele utyale esi ubusomisile isivuno.

Ndingathi into yokuba banikwe imali endaweni yoba bafumane imihlaba abantu yinto elungileyo kakhulu leyo ngoba abantu abaninzi abakwazi, ingakumbi abantu abamnyama , abakwazi ukuwusebenzisa umhlaba.

Indlela yokugcina inyama eqwayitiweyo kukuyidibanisa netyiwa kwenzele izinambuzane ezifana neempukane zithi xa zisondela zifike ingatyeki zisuke, enzele izohlala ixesha elide.

Ukuze uqeshwe efama kufuneke ube nolwazi okokuqala ngefama, ube nolwazi ngesivuno ube nolwazi ngokulima, ube nalo nolwazi ngokwezilwanyana ezikhoyo kuloo fama.

Ukunqaba kwemvula kuyasichaphazela isivuno somlimi. Siye singafani nesakwixesha elidlulileyo. Siye sibe sincinci, singabi sisihle kakhulu.

Xa kuthethwa ngolimo oluphilayo into ethi gqi kuqala kum engqondweni ndicinga ukuba lulimo olungawuchaphazeli ngendlela erongo umhlaba ngoba alinamayeza asemazweni aseWest achaphazela umhlaba kakubi after emveni kwexesha elide.

Ubuxhakaxhaka bale mihla kwezolimo bunegalelo. Andinothi lihle kwintswelangqesho yeli loMzantsi Afrika ngoba iifama ezinkulu sesisebenzisa obu buxhakaxhaka ukuvuna izilimo zabo, ukutyala izilimo zabo endaweni yoba baqashe abantu abazobenzela ezo nto ezenziwa ngematshini.

Ukuze ujike ubisi lube sisonka samasi uyalupheka ubisi. Ulipheke ulikhele lide eli lijika libe sisonka samasi lidade ngaphezulu apha ebisini. Ube se uyalisefa usebenzisa isisefo sakho.

Xa uzigcina iziqhamo ezinkonkxeni kunengenelo elikhulu ngoba zihlala ixesha elide zingamoshakali uphinde ukwazi ukuzithengisa xa zingathengisenkanga kwixesha lakuqala.

Umqwayito wenziwa ngale ndlela, uthatha inyama yakho yenkomo uyixhube nezincasanisi zakho. Ube sowuyayithatha uyayomisa.

Ndingathi yindlela omhle lowo nokhuthazayo ngoba baye bazi abantu abanamashishini amancinci abafuna inkxasomali ukuba kumele babheke ngakuphi, baye ngaphi ukuze bafumane inkxaso, uxhaso lwemali.

Iinkukhu ezifuywa ngumakhulu ezilalini zilwa kakhulu nendlala ngenxa yonyuko lokutya ezidolophini. Nenyama yenkukhu edolophini ixabiso layo liphezulu kwaye ezi umakhulu azifuyileyo, zingalwa kakuhle nendlala. Angeke asoze asibone isidingo sokuba ayothenga enye inkukhu edolophini ebizayo ibe ikhona apha egcekeni.

Iindlela zokuchumisa umhlaba ngaphambi kokuba ulime zinintsi. Umhlaba ungawuchumisa ngoba umane ngowunkcenkceshela ngamanzi ngaphambi kokuba ulime okanye uwufake ubulongwe beenkomo.

Ndicinga uba urhulumente angasebenzisana nezolimo ngale ndlela yokuba anciphise imitshini esebenzayo kwiifama ezinkulu, afake abantu basebenze. Benze imisebenzi lena eseyenziwa yimitshini.

Xa ndinesivuno esikhulu sombona ndingasigcina ngale ndlela sokuba ngesichube ndiwuchube umbona lona phaa ezikhwebini zawo umbona. Ndiwufake emasakeni, ndiwugcine kwindlu angangeni moya.

Banefuthe elihle ngoba abantu bayayazi ukuba kumele balime nini ukuze bankcenkceshelelwe yimvula, bangasokoli bayofuna amanzi okunkcenkceshela. Ngoba kwezinye iindawo ezilalini akude amanzi.